Ezindaweni ezingenazo izinsiza ezifanele, kunezithiyo eziningi ezingaphazamisa ukubambelela kwesiguli, ekwalasheni ngemithi yokulwa ne-TB. Enye yezithiyo ezinkulu ukungatholakali kwemithi njalo ngenxa yokuphazamiseka, ukuhlinzekwa kwezidakamizwa ezisemtholampilo, noma esibhedlela. Lokhu kuholela ekutheni isiguli siphuthelwe imijikelezo yemithi, okuholela ekungasebenzini kahle kokwelwasha kwesiguli. Ngaphezu kwalokho, ukungabikhona kwezokuthutha ezilungile kungenza kube nzima ukuthi isiguli sifinyelele ezikhungweni zezempilo nsukuzonke, noma ngeviki, njengoba kudingeka ukuthi imithi ithathwe isikhathi eside ngaphandle kokuphuthelwa. Izimo zezimali nazo ziyisithiyo, njengoba abanye abantu bengakwazi ukukhokhela imali yokuhamba, noma yokudla okufanele okuhlobene nokuthathwa kwemithi. Enye yenselelo enkulu ukungabi khona kokwesekwa ngumphakathi, noma ngumndeni okwenza isiguli sizizwe sisodwa singakhuthazeki ukuqhubeka nemithi.

Kubaluleke kakhulu ukuba abantu asebebadala bathole ibhusta ukuze bavikeleke ngokuphephile futhi ngokwanele kwi-COVID-19. Lolu hlobo le bhusta lusiza kakhulu kubantu abadala ngoba ukuvikeleka kwabo kwemizimba ngaphakathi akusasebenzi njengakuqala, futhi amagciwane asekhona ukubahlasela kalula nokugula. Lolu hlobo le bhusta luyabasiza ukuthi lilekelele amasosha abo omzimba ukuba akhone ukuzivikela, futhi akhone ukusebenza kahle, futhi andise nesiqiniseko sokuba igciwane le-COVID-19, linamathuba amancane lokuba liphinde libathole futhi.

Amakomidi omphakathi lapho engiyofundisa khona abantu ngokubaluleka kwezifo, nezifo futhi ezingahle zibavelele njengabantu uma bephila emhlabeni. Ngingasungula amakomidi la engingaqala khona ukufundisa izivivinyo ngezifo, ngiwaholele ezindaweni ezinjengasemahholo omphakathi nakumahholo ezikole, la engiyovulela khona futhi namakomiti entsha iyodwana, ukuba ngiwafundise ngokwezifundo zezocansi, ngoba yiyona esibulala kakhulu siyintsha, ngibafundise ngendlela ephephile yokwenza ucansi nokuvikeleka kulona.

Ukuzilimela ukudla ngengadi yemifino esikoleni kuletha izinzuzo eziningi kubafundi, ezithinta ulwazi lwesikole, impilo nokukhula komuntu isiqu. Okokuqala, abafundi bafunda amakhono abalulekile okutshala, ukunakekela izitshalo nokuqonda indlela yemifino. Okokuqala, abafundi, abafundi bengafunda ukuzimela ukudla okukhuliswa umuzwa omfanele nokuzibophezela, njengoba abafundi kudingeka balandelele uhlelo lokunisela, ukuhlawayela nokuvuna ngesikhathi esifanele. Lokhu futhi kufundisa ukubambisana njengoba ingadi imelwe ukusebenzwa njengeqembu, lapho wonke umuntu esabelo sakhe. Ngaphezu kwalokho abafundi bayabuza empilweni enhle ngokudla imifino emisha ephuma ezingadini, bakhona ukuzuza imifino, imifino engakhona ukuba ibakhulise, futhi ibalondoloze ngempilo futhi ibathuthukise empilweni uqobo.

Kunezindlela ezahlukene ezisetshenziswayo ukunciphisa ubungozi bemiphumela emibi kanye nokusetshenziswa kwemithi, ikakhulukazi uma isiguli sithatha imishanguzo eminingi ngesikhathi esisodwa. Nawo amasu abalulekile angasetshenziswa. Ukuqapha ukusebenzisa kwamalunga omzimba, ikakhulukazi isibindi. Ukuhlolwa kwezakhi ezifana ne-alt ast, ne-alp, kanye ne-bilirubin, kusiza ukuthola ukuthi isibindi siyakwazi yini ukubekezelela imithi. Ukulungisa imithamo yemithi, imithamo emikhulu ingadala imiphumela engemihle, ngakho-ke kungadingeka ukuthi imithi yehliswe, noma yenziwe ibesezingeni elifanele uma isiguli sinenkinga yesibindi, umgodi wokugaya ukudla, noma izinga eliphansi lesisindo. Ukulungiswa kwemithambo kwenziwa ngokuya ngemiphumela yokuhlolwa kwegazi, noma izimpawu ezitholakala esigulini.

Isiguli singazizwa singekahle emzimbeni, njengokuba singasiza singahlezi sizizwa sikhathele, futhi sizizwa singayiboni imiphumela. Ngalokhu-ke, ukuba nesifo sokukhathazeka singakwenza ukuba isiguli singayiboni imiphumela engemihle, sigcine sibe nemicabango yokuba empilweni angeke isaphumelela, futhi okungayenza isiguli uma singanakekelwa noma singabhekisiwe siyenze singasiboni isidingo sokuthatha amaphilisi ayo. Lokhu futhi kungadalela isiguli ukuba sigcine singayiboni imiphumela emihle yokuba kungani kubalulekile ukuthathwa kwale mithi ey'nikezwe yona ukuba siphile.

Uma ngingumphathi wesikhungo sezingcingo eziphuthumayo, nginomthwalo wemfanelo wokugcina ukusebenza okuqhubekayo, nokungaphazamiseki kwezinsiza, noma ngabe kunokucisha kukagesi. Ukuze lokhu kufanele kufezeke, kudingeka izinhlelo nezimiso eziyisisekelo. Kulokhu kungabalwa uhlelo lwama-generator, izinsiza zikagesi ezizimele. Lokhu kubekwa kwamageneleytha, noma izinsiza zikagesi ezizimele aqala ngokuzenzekelayo uma kukhishwa ugesi. Lokhu kuqiniseka ukuthi izinsiza zokuxhumana, amakhompyutha nezinye izinto ezisemqoka ziyaqhubeka ukusebenza ngaphandle kokuphazamiseka. Uhlelo lokuphathwa kwezinhlelekele, kubalulekile ukuba nohlelo oluphelele oluchaza ukuthi kuzothathwa ziphi izinqumo, izinyathelo, uma kwenzeka kuwa ku-infrastructure ngenxa yokuncisha, ukucisha kukagesi. Lolu uhlelo luhlanganisa abahlanganyeli, izikhathi zokuphendula nezinye izindlela zokuxhumana eziphuthumayo.

Umuntu ongakhoni ukubona, futhi uhlala yedwa engabhekana nezinselele eziningi ekutholeni ukwelwasha nasekwelawuleni isifo esithathelanayo, njengomkhuhlane. Lo kuloku kubalwa ukuntuleka kolwazi okuyilona. Umuntu ongaboni angase abe nenselelo ekufundeni izimpawu zokuqala isifo, njengokuba uma isifo siqala, engahluleka ukumbona umuntu onaso uma engenazo izinsiza ezifanele ne-braille, noma uhlelo lokukhuluma, kungaba nzima ukuthola ulwazi olunembile mayelana nesifo, nendlela yokwelapha. Ubunzima bokuhamba uye ezikhungweni zezempilo, uma ungatholakali kalula izinsiza zokuhamba ezifanele umuntu ongaboni emehlweni, noma umhlinzeki wezimoto zabantu abakhubazekile, noma eseduze nesesibhedlela, angase angakwazi ukufinyelela kudokotela ngesikhathi. Lokhu kubambezela ukwelashwa.

Ezinye zezinganekwane ezivamile kakhulu, ukuba umuntu okugomele i-COVID-19 uma egomela lesi sifo lesi, umgomo abamfaka wona umenza ukuba agule kakhulu, futhi abe nemiphumela emibi, futhi engemihle. Okunye futhi kubalelwa ekutheni, ukushaqeleka kwale-vaccine emzimbeni kumenza umuntu abe nesikhumba esibi, futhi esingesihle.

Uma umuntu eyeka ukuphuza imithi ayinikezwa udokotela osemthethweni, ukuze asebenzise amakhambi endabuko kuphela, kungenzeka izinto eziningi ezibucayi futhi eziyingozi empilweni yakhe. Okubalwa kuzona, ukugula okuya ngokuya kube kubi. Imithi yokwelapha isandulela ngculaza, ushukela nomdlavuza, isebenza ngokucacile ukuvimbela ukuthi lesi sifo sande emzimbeni. Uma umuntu ayeka le mithi lena, lesi sifo singasesande ngokushesha, siqede amasosha omzimba, noma sibangele ukufa. Ukuncipha kokusebenza kwezitho zomzimba, ukungaphuzi imithi yesifo sikashukela kungabangela ukwehla, noma ukukhuphuka kwegazi likashukela, ukubeka umuntu engcupheni yokwehluleka kwezitho ezifana nesibindi, izinso, inhliziyo kanye neso. Ngokufanayo ukungaphuzi i-ARVs, kuholela ekucikelekeni phansi kwamandla omzimba.